A ndzi tshama ndzi yi vona mitlangu yi endliwa hi mfumo hina vaakatiko ho tiendlela swa ti-tournament during holidays laha vanhu va tiko vahlanganaka va ti vonela bolo, va ti vonela netball na na mitlangu ntlangu leyin'wana hina vaakatiko ho tiendlela sweswo, ende loko mfumo wo hi pfuna ku hi organise ti-event to fana na leti swi nga endla leswaku vantshwa na lavatsongo na lavakulu va hlangana as tiko hi tiphina tiko ri hlangana ku humelela leswinene loko mfumo wo hi pfuna.

Rihanyo ri engeteriwa hi leswo munhu a pfuka a ti a ti ololoxa se mitlangu loko yi ri kona ya pfuna, ya pfuna swinene yi endla na ku vanhu va hambana na swi swo huma endleleni swo fana na mabyalwa na swidzidziharisi leswi swi hungutaka rihanyo, se loko ku ri ku ku na mitlangu yo hambanahambana leyi nga le ku tlangiweni kha ku hlanganiwa weekend sweswo swa pfuna ende rihanyoo ri va ri kha ri engeteleka.

Ni hleketaka ku swa mitlangu na swona swi fanele swi nyikiwa nkoka swi tekeriwa nhlokweni hikuva van'wana a va nyikiwangi ka swa tibuku ende mi nga kuma ku va nyikiwe ka swa mitlangu kumbe swa mavoko se loko swikolo swi kha swi va pfuna va kha va endla swa mitlangu va swi kota ku vona ku loyi ha n'wi vona tlilasini swa tibuku a hi swa yena mara leswiya swa mitlangu i swa yena, va n'wi pfuna ku a kota ku heta xikolo mara at the same time a va a kha a ti endlela swa mitlangu laha ku nga ri ku endleni swi swo hlamarisa so at the end of the day hi fa hi pfunana ku un'wana na un'wana a humelela hi ku ya hi nyiko na talenta ya yena.

Laha ku tlangeliwaka bolo ya milenge kona eyi a ku tshamisekanga, i girawundi leyi nga le kusuhi na xikolo hi yo girawundi ya tiko mara ku na ti girawundi tin'wana tinharhu na tona xiyimo a xi kahle. Loko mfumo wo ta wu ta hi pfuna hayi ku nga saseka hikuva ku hava nchumu ko va na tipala ntsena i vi ku va na na maribye na misinya leyi hi yimaka hansi ka yona loko ri hisa hi kha hi vona lava tlangaka mara yona xiyimo xa yona haayi a xi tsakisi, a xi tsakisi se mfumo loko wo tshinela a wu ta wu ta sasekisa la vana va hungaselaka kona na hina van'wana hi pfaka hi hungasela kona loko ku ri na mitlangu ntlangu swi nga pfuna ku ku saseka ku languteka.

Vhele hi kulisiwe hi vakokwani se ku na leswi hi hamba hi ti tshamela hi ti tlangela swona na madyambu tshame exitangeni va ku ama cucu banga, banga mangongori, mangongori ya kwe teka byalwa u nyika ximanga, ximanga xi ku byeletela, byaletela ngoriwe chudu, hi leswi a hi kula hi kha hi swi endla na vakokwani hi ti tshamele exitangeni hikuva a ku ri hava lexi a hi xi endla handle ka ku ti tshamela se vakokwana a va pfa va hi komba kumbe va hi endlisa swona sweswo ku at least hi tsaka as vatukulu.

Ndzi nga va byela leswaku ni khensa ngopfu ku va va kha va hi tlangela bolo leyi va yi tlangaka, mina ni ti fevhela xipano xa Orlando Pirates football club, ni kule ni kha ni xi fevha hi mhaka ku kokwani va xinuna a va xi fevha se muti hinkwawo wu hetelele u yi fevha se ni nga va byela leswaku ni khensa ngopfu matlangele mabolo ya vona, hi leswi ndzi nga va byela swona. They make us the happy people hi xilogene xa vona vanhu vo tsaka ende a va yi mahlweni va kha va tlanga na vona na na ti youth development leti va ti endlaka ta vantshwa va tekaka vantshwa va va faka ka ti-academy na hinkwaswo swi le ku pfuneni se a va yi mahlweni va kha va swi endla sweswo va humesa vantshwa a switarateni va va faka bolweni.

Ku na ku na thicara ri dyondzisaka xikolweni xa kwalaha tikweni, thicara leri ri sungule club-a ya bolo na sweswi ya ha ri kona ende yi le ku pfuneni hikuva thicara leri ri humesa vafana ka swi swo huma ndleleni so rona ni ri rhangisa mahlweni i vi ku va na ti club-a ta vakokwani ku va na ti club-a ta vaxisati na tona ta vo papa leti loko se ku va ka ku ri na loko swikolo swi pfalini va organise ti-tournament ku ku tlangiwa ku hlanganiwa as tiko so tichara rero hayi ri le ku pfuneni swinene ri le ku pfuneni swinene.

Ntlangu lowu ni wu rhandzaka ngopfu i bolo, bolo ya nandziha na mina ni yi tlangini ni yi tlangini ende ni yi rhandza hikuva yi tlangiwa misava leyi hinkwayo ende i ntlangu lowu wu rhandziwaka hi vanhu vo tala and i ntlangu lowu munhu a wu fambelaka loko va ku ku na tournament kwini munhu wa ya a ya vona loko va ku ku na bolo kwini munhu wa ya ya vona. Kota ku vona vutlangi byo hambanahambana vanhu va nyikiwile ka bolo and ni yi rhandza ngopfu bolo hikuva na mina ni yi tlangini no ka ni nga humelelangi ni ya fika le ka vuphurofexinali ni tlangela ti-team letikulu kumba.

Bolo ya pfuna ku munhu a tshama miri wu akekini u tshama u ri ka xiyimo xa kahle hala tlhelo u pfuna na ku loko u ri ku ti tlangeleni ka bolo u hambana na swi swo tala leswi nga le ku humeleleni laha misaveni, nkarhi wa wena wo tala u u va u kha u endla swo u ya ku practice-eni u heta ku practice u tiyela endliweni u fika u ti hlambela u ti hlayela tibuku u heta u vuyela a ku tleleni. Se swi ku hambanisa na xitarata swi ku hambanisa na swidzidziharisi se hi leswi bolo ni vonaka yi kha yi hi endlela swona munhu ya n'wi humesa ka swilo swo biha ende na yona ya endla ku munhu a tshama a ri healthy miri wu akekini.

Wo yi byala mali yeleyo wu nga pfuna hikuva swi leswi a ni swi vula ka ti-recording ta previous i ku mfumo loko wu pfuna vana va swi kota ku va huma va ya ematikweni man'wana va ya tlanga kona se loko u kha wu pfuna hi transport, wu pfuna hi swa tibolo swa tigere vana va swi kota ku va tlanga mitlangu leyi va huma va ya hlangana na vana va le matikweni man'wana vuxaka byi le ku akekeni kwalano na ku na ku humelela ka humelela hinkwavo ti-club letikulu ta swi kota ku tisa ti-scout ka ti-tournament tin'wana se loko mfumo wu kha wu pfuna matiko ma lamo ku huma ma ya ka ti-tournament va ta kota ku va voniwa vana lava i vi va tikuma va se va kha va tlangela tona ti-club letikulu kumba loko se va scout-iwile.

Ku va u kha u tlanga mitlangu yo hambanahambana swa pfuna eka rihanyo hikuva mitlangu leyi yi aka miri yi endla leswaku miri wa wena wu tshama wu tiyile. So hi ku ya hi mina ku va u kha u u tlanga u kha u endla swin'wani hi miri wa wena handle ka ku tshama u kha u nwa tiphilisi, loko u kha u tsutsuma u kha u juluka miri wu va wu kha wu akeka.

Xo sungla ni ta ku ku hluleka a hi ku hela ka misava. Se n'wana wa n'wi kombisa ku loko u tsandzekile namuntlha na munduku u nga ya u ya ringeta futhi swi fana na bolo loko namuntlha ti-team-i timbirhi ti kha ti tlanga swipano swimbirhi swi kha swi tlanga, xin'we xi dyiwa, vhiki leri taka swi hlangana futhi switlanga ivi xipano lexiya xi nga dyiwa xi hlula lexin'wana. Se n'wana wa n'wi kombisa ku namuntlha swilo a swi fambanga kahle kumbe a wu pasangi, mundzuku kumbe mundlwana u ta pasa kumbe u ta humelela. Se mitlangu yi pfuna hi ndlela yaleyo ku dyondzisa vana ku ku tsandeka a swi vuli ku a wu nge humeleli, swi vula ku namuntlha a ko ka ku nga ri siku ra wena mara mundzuku ku nga va siku ra wena kumbe mundlwana.

Ni ta ku ikhonomi ya tiko rero mintirho yi va yi ri kona na ku hlangana ka vanhu ku va ku ri kona. So hi ko ku cinca lo ku ni ku vonaku tiko ra hluvuka, vanhu va kuma mintirho. Vanhu va va kha va dyondza tindzimu tin'wani loko kha ku hlanganiwa ka mitlangu ya matiko.

Hi ku ya hi mina vurhangeri byi pfuna hi ku va kombisa ku va fane va endla yini va xi endla njhani ku va ta kota ku hlula, na mavulavulelo lama murhangeri a ma tirhisaku ku kombisa vatlangi va xipano ku va endla yini na makhomelo ya yena ya vatlangi va yena hi wona ma pfunaka ku xipano xi hlula.

Swi pfuna ku vana va huma ka swa tidyondzo va ya va ya hlangana na vana van'wani va le matikweni ma le handle va aka vuxaka va aka vunghana va tlhela va kota ku endla leswiya swo a vona ku yena hi yihi mitlangu leyi a yi tsakelaka as n'wana wa xikolo leyi a nga ta kota ku a yi landzelela loko ku ri ku swa xikolo a swi fambi kahle hikuva hi nge nyikiwi ku fana emisaveni, se mitlangu ya pfuna ku titalenta ta vana ti huma a handle ka tibuku.

Mfumo u fane u sungula ku humesa mali yo a antswisa tindhawu ta mitlangi la vana va tlangelaka kona loko va ri xikolweni, hikuva xikolo a hi tibuku ntsena hi fanele hi dyondzisa vana na mitlangu hikuva mitlangu na yona yi hetelela yi va mitirho, se mfumo wu fane wu veka mali yo tala ka ku pfuxeta tindhawu letiya vana va endlaka swa mitlangu ka yona ku vana va kota ku loko va nga ri etlilasini va va va ri ehandle ka tigirawundi letiya ti va ti sasekile ti va ti khomiwe kahle.

Ku kurisa vun'we bya Afrika-Dzonga hi nga endla swa vukorhokeri na misava leyin'wani leswaku misava leyin'wani yi hi tiva. Vukorhokeri nivula swo fana na ti-world cup expo or ti world olympics, sweswo swi ta hi hlanganisa na maxaka man'wani swi hi endla vun'we. Loko ku kha ku endliwa swilo la tikweni tiko ri hlangana na matiko ma le handle ma hlangana na hina hi va vun'we.

Munhu loyi ni n'wi langutelaku i buti luya a tsutsuma luya wo huma tikweni leriya ra le Jamaica. Buti luya a tsutsuma hundred meters a tshova ti-record. Ku va a kha a tshova ti-record hi ndlela liya swi n'wu nyike ku tiveka a tiveka a matikweni mo hambanahambana, ende a swi kota ku famba a ya matikweni ma lama, a ya vona vana ku va hanya njhani a ya vona tiko ku ri le ku hluvukeni na, se ni langutele ka yena buti yaloye ende i munhu wa kahle ngopfu na loko u kha u langutisa leswi humelelaku evutomini bya yena wa hanya kahle na loko a ri na timali na ku tiveka ngopfu mara wa hanya mahanyelo lamanene.

Mina ni ni rhandza ni ti rhandzela ku ti ku ti tekela ku ti fambela enhoveni ni biwa hi moya se se no pfuka ni hlamba ni basa ni ti lunghisa ni kota ku ti fambela ni biwa hi moya no vuya, se ni ti ni ti ringetelisela hi ndlela yeleyo mina a swi zi swi lava na mali leswo swo swo fambafamba, a swi lavi mali se mpfhuka ni ti mbalela mpahla na ti teki ta mina to ka ti nga tiki ni ti fambela.

Van'wani va swi endla hi mhaka ku vo swi rhandza vo swi rhandza leswo leswo rima, se hi mhaka ya ku u hava purasi u ti endlela xirhapa xexiya xitsinini a ti endlela leswi a swi rhandzaka hi hikuva ku na ku rhandza xilo mara u pfumala xi xi kulukumba ku fikelela u ti endlela xexiya xitsongo ku u kota ku tsakisa mbilu ya wena.

Ni vona ku ri lowa veri yini leswa ti swa ti-Forex Trade, loko munhu o ti dyondzisa sweswo a swi tiva ku swi tirha njhani a nga tikuma se a kha a ti endlela mali a yo tshama endlwini a nga ha boheki ku pfuka a ya tirha hikuva a wona Forex Trading swi hetelela swi va swi ri ntirho wa wena wa masiku hinkwawo, se ni vona ku ri wona ntokoto wa le handle lowu munhu a nga wu dyondzaka leswa Forex Trading swi na mali loko wo swi dyondza u nga tikuma u kha u ti tirha wena.

I ku i ku ti byela hi ku ya hi mina i ku ti byela ku loko ni sungule xi xa so ende na xi rhandza ni ta hamba ni kha ni xi endla masiku hinkwawo ku hava ku hava nsusumeto un'wana handle ka ku tibyela, loko munhu a tibyele ku endla xilo i ta xi endla ni vona ku ri woho nsusumeto wa nkoka wolowo, vutibyeli na ku wa swi rhandza ku swi endla swilo leswi na, loko unga swi rhandzi u nge swi endli masiku hinkwawo mara loko u swi rhandza u ta swi endla masiku hinkwawo.

Mina ni tsakela yo tirhisa yo tsakisa mina ni ri nexe hikuva ni munhu wo ti rhandzela ku ti endlela swilo ni ri nexe ha hinkwaswo swilo emisaveni or evuton'wini u fanela u endla na vanhu, ende leswi mina ni swi tsakelaka swona vanhu van'wani va nge switsakeli se ni rhandza ku endla swilo ni ri nexe mina.

Ni tsundzuka loko hi huma hi ya ka resort yin'wani hi ri mune, mina na vanghana va mina vanharhu ni fambele na vona ivi hi ti fikela ni va komba ku mina ni rhandza tindhawu leta nhova leti, laha u kotaku ku loko u pfuka i ti fambela enhoveni i biwa hi moya u kha u twa mati na swinyenyani, hi swona mina a ni rhandzaka swona sweswo, se ni va tekile ni famba na vona ve va tiphinile ngopfu hikuva va va hetelele va teketela na swinepe, va ku ya u hanya vutomi bya kahle ni ku hayi nho zamazama nho zamazama.